Into ebalulekileyo kukuba xa uza kwenza into edibene nemali uthethe nabantu abenza umsebenzi webhanki ukuze bakucacisele indlela yobheka phambili. Bakuxelele ukuba kuzawuba kukho amahla ndinyuka anje nanje ukuze ungatyhafi ekuhambeni kwexesha.

Iindlela ezahlukileyo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanka yomntu kukusebenzisa ifowuni yakho, banezinto ekuthiwa ziiephu apho uye ungene khona ufake i-number yeakhawunti yaloo mntu uthumele imali. Okanye uhambe uye kwezi ndawo kutsalwa kuzo imali, iba khona napha into etshoyo yokufaka imali apho udiphozitha khona imali yomntu ifikelele kuye. Ezinye izinto ezincedayo kukusebenzisa ifowuni ungene kula ephu apho umntu akwazi khona ukuya kwiivenkile zokutya akhuphe kuyo imali othe wamthumelela yona. Apho uza kumnika khona inombolo ezithile akwazi ukuyikhupha.

Ndingathi eyona ilula kukuyenza ngokwakho kwi-intanethi ngefowuni yakho ngoba ixesha elinintsi abantu bayaphangela ababi nalo ixesha lokuya ebhankini. And iibhanka ezininzi ziyagcwala. Zza kufika phaa uhlale kweza thyu zaphaa ixesha elininzi. Yiyo loo nto izinto ezininzi ukwazi uzenza kwi-intanethi ngokwakho. Ndingathi eyona ilula yile yoyenza ngokwakho and ixesha langoku into abayenzayo bathumela ngokwabo xa se iakhawunti yakho ivuliwe bathumele ikhadi apho uhlala khona. Ilula ngelo hlobo.

Umahluko phakathi kwe-cheque account ne-savings account yinto yokuba i-cheque account uyakwazi ufumana imali yakho nanini na uyifuna. Iba khona imali encinane oye uyifakelwe kuthi chatha kula mali izawube ikhona. Lena yona useyiva kuyo iakhawunti umehluko yinto yokokuba.

Umasingcwabane unceda kakhulu ngoba uye ancedisane nemali yamalungiselelo omngcwabo ukuthenga ukutya, ukuthenga izinto zokuba umntu lowo oswelekileyo ahanjiswe kakuhle.

Ngelinye ixesha ukugcina imali ezibhankini iye imali yakho ityeke. Kodwa ndingamxelela ukuba umalume into emakayenze makayothetha nabantu abasebenza ezibhankini. Baza kumcacisela ukuba imali yakhe ingakhula or kungenzeka ntoni kuyo xa ethe wayigcina khona. Ndinako ukuzithemba ibhanka kodwa kubalulekile ukuba ufune ingcazelo, ucaciselwe ukuba imali yakho ihlala yenze ntoni phaya. Yintoni enokuyikhulisa. Ixesha elinintsi ibhanka ezithile ziye zikukhulisele imali. Ndingatsho ndithi ndizithembile iibhanki.

Ndingamxelela ukuba ibalulekile i-inshorensi yemoto ngoba angafumana ingozi nanini na apho kuzawufuneka imoto ilungiswe and xa uthe imoto wayithatha apho uyithenga khona yaphuma yahamba awunokwazi uyibuyisela apho uyithenge khona xa ithe yonakala. Njengoko engazuhlala engumntu osoloko unemali yolungisa imoto, ndingamxelela ukuba into eza kunceda, thatha i-inshorensi ukuze xa imoshakele imoto ibe nolungiswa. And if uza kuthatha isicelo semali kwiindawo ezifana nebhanka uzawuthi kwamoshakala imoto or angakwazi ubhatala ibhanka ithathe imoto yayo. So, ibalulekile i-inshorensi yemoto.

Kulena yokonga iakhawunti imali yakho awuyifumani nanini na uyifuna. Kuzawufuneka kubekho into oyifakayo exelayo ukuba imali yakho uyayifuna kwempela nyanga or kwiiveki ezizayo ukuze uyifumane. Kwaye yona yimali oyifaka ukuba xa usengxakini or ukuba uzawuyisebenzisa kwiminyaka ezayo. Lena yona iakhawunti yetsheki uyayifumana nanini na imali yakho uyifuna nayo iba nayo imali enguchatha ethile. Kwaye iba nazo iimali ezitsalwayo apha enyangeni nanyanga ehlukileyo kule yokonga iakhawunti.

Ukuba igalelo endiza kulifumana kule akhawunti lizaba yimali eninzi ndingazama ufuna idipozithi emntwini ndibe nokwazi udiphozitha le mali. Kodwa ukuba igalelo endiza lufumana ekuhambeni kwexesha le mali lincinci ndingazama ufuna ezinye iimfuno.